Jwalo ka bo rapolasi, re tlameha ho etsa bonnete ba hore diphoofolo tsa rona di dula bakeng tse hlwekileng. Di ja dijo tse nepahetseng mme di entelwa mahloko ohle.

Ha o nka qeto ya ho ba sehwai, etsa bonnete ba hore seo o se jalang se tla hola sebakeng seo o leng sona. Ho na le dimela tse batlang naha tse itseng, mme di sa hole naheng tse ding.

Maemo a moruo naheng ya rona a hodimo haholo, mme batho ba ne ba bolawa ke tlala. Ho fihlela re qala mekgatlo ya hore batho ba be le dirapana ka dijareteng tsa bona moo ba lemang meroho le dithwloana. Tsena di ba thusa hore ba be le dijo ka nako tsohle, mme ba kgone ho iphepa ka seo ba se lemmeng.

Ho ba le serapa seo o jetseng ka ho sona meroho le ditholwana, di etsa hore o se ke wa dula o mathela mabenkeleng, o arohana le tjhelete eo e sebeleditsweng ka thata. Ho reka dijo ka matsatsi ohle. O ka pheha dijo tse hlabosehang ka ho ya serapaneng sa hao, o e kga meroho mme o e pheha ka lapeng. Le ditholwana o ka di lema moo o ka inkelang tsona hore o di je, hore e be o phela bophelo bo shahlileng mme ha o sebedise tjhelete e ngata kapa hona ho touta hore na ho tla jowang tsatsing lena hobane tjhelete e le siyo.

Ke etsa bonnete ba hore e mong le e mong ya sebetsang polasing dibakeng tse fapaneng. O na le diphahlo tse nepahetseng ho mo sireletsa dikotsing, le dieta tse bitswang safety shoes hore ho se ke hwa ba le dikotsi tse tla etsa hore ba lemale, kapa ba utlwe bohloko mmeleng ka baka la hobane ba sa tena diphahlo tse nepahetseng.

Ha re lekeng ho boloka metsi ka ho nwesetsa dijalo tsa rona mantsibuya ha shwalane e se e tshwara, hobane metsi a kekebe a fela ka pele a monyella dijalong tsa rona. Le teng haeba re le lehlohonolo pula e nele, behang dinkgo ho kgaketsa metsi a pula eo ka ona re tla nwesetsa hanyane hanyane ka ona. lekang le hore metsi a sebedisitsweng jwalo ka metsi a neng a hlapa bateng kapa metsi a neng a hlatswa diaparo a nwesetswe jareteng haeba a lokela a se na tjhefu. Re nwesetse ka ona hore dijalo tsa rona di se ke tsa bolawa ke letsatsi le ho bolawa ke mobu o omeletseng.

Dirapa tse tsamayang maboteng ke tsa batho ba bileng bohlale hobane ba se na sebaka se se ngata sa ho jala fatshe. Dirapa tsena le tsona di ntse di lokile mme hobane batho ha bana sebaka seo ba lemelang ho sona, ba etsa hore di nyolohe le lebota, ba ntse le bona ba di hlokomela mme ba iphepa ka tsona ke le leano le lokileng haholo.

Ho na le mekgwa e mengata eo re ka e sebedisang ho nosetsa dijalo tsa rona. Haeba metsi a le mangata, o ka nwesetsa ka tsela ya tlwaelo, mme haeba ho na le kgaello ya metsi, metsi a sebedisitsweng le ona a ntse a lokile ho nosetsa dijalo. Mohlala, metsi a ka ba teng ao re neng re hlapa ka ona, o ka nwesetsa dijalo tsa hao ka ona. Le metsi ao o neng o hlatswa diphahlo ka ona, o ka nwesetsa ka ona a kekebe a bolaya dimela tsa hao. Le metsi a pula ao wa kgakatsang ka nako eo pula e leng teng, rea boloka, mme re nosetse ka ona ho hlokomela dijalo tsa rona.

Di-university le di-college haholoholo tse fanang ka thuto ya temothuo, di ka sebedisana le metsana hore ba jale ka hare ho dijarete tsa batho ba ba ruta tlhokomelo e ntle ya di tholwana le meroho. Mme ho na ho tla fona molemo bathong ba metseng le baneng ba ntseng ba ithuta ka di-college-ng ka tsa temothuo.

Ho rua kolobe ho ka ho etsetsa tjhelete e ngata ka nako e kgutshwanyane. Dikolobe ha di kgathatse ka dijo, di ja nthwe ngwe le e ngwe eo di kopanang le yona. Di e fetola hore e be tse jehang. Dikolobe ha di kule ha bonolo, mme dikolobe di tswala pele. Di na le nama e ngata eo ka yona o ka kgonang ho iphedisa ka yona.

Ha o le motho ya kileng a rua dikgoho, o ke ke wa ba le bothata bo boholo ho rua dikalakuni. Dikalakuni di phela ha bonolo jwalo ka dikgoho, empa tsona di hola haholo, di nka le nako e telele pele di ka behela mahe.

Nna ke bona eka ha ho bonolo ho qala polasi haeba o se na tjhelete. Ba mmalwa batho bao e leng hore ba qadile ho ba le mapolasi mme ba qetella ba e na le mapolasi a maholoholo. Menyetla e ntse e so be teng hakalo ho bulela batho ba e leng hore ha ba na tjhelete e ngata ho ba barui kapa bona bo rapolasi ba polasi tse kgolo. O tlameha hore e be o na le seo o qalang ka sona, e be tshimonyana e nyanyane. Ho nka nako e telele hore o fihlele monyetla wa ho ba moetelli pele kapa ena rapolasi wa polasi e kgolohadi.

Ho ne ho ka ba molemo haeba mo re ne re dula teng, kapa hara ditoropo ho ba le sebaka seo bo rapolasi ba fuwang monyetla wa hore ba ba kgobokane mme ba tle ba tlo rekisa meroho le ditjalo tsa bona. Ke nahana hore di ne di tla ba theko e tlase haholo. Ho ya ha le ya dishopong ho se ho na le wa boraro a keneng pakeng tsa rapolasi le moreki.

Kgotso Monghadi, ke letsa mona hobane ke tletleba ka mapolasi ao a re pota-potileng. Moo ka makgetlo a mangata ke boledisaneng le basebeletsi ba polasi, mme ba lla ka hore ha ba fuwe nako ya ho phomola. Molao wa naha o re motho o tlameha a sebetse hora tse nne mme a be le kgefutso pele a ka tswela hape pele ho sebetsa tse nne tse latelang. Empa bo ramapolasi ba dipolasi tse ka kwano, ha ba fe batho monyetla wa ho phomola, ba sebetsa matsatsi a supileng ka beke, mme ha ba fumane le kgefutso motshehare. Le nako ya ho ya lapeng ke mantsibuya shwalane e se e tshwere. Re kopa le ke le romele batho ho tla bona sena.

Ke ne ke lebelletse hore lemong sena re tla ba le mekotla e makgolo a mahlano, eo ka yona re tla fumanang poone e tla phehuwa e tla e tla besuwa, le poone e tla fetolelwa ho phofo. Empa ka bo madimabe pooneya rona e bodile kaofela ha yona. Ha rea kotula poone e phetseng, mme ka hoo ke tahlehelo e kgolo hobane re tla tlameha hore re qalle fatshe lemong se tlang. Ho lema hape ka tshepo ya hore re tla kotul, ho molemo.